Okay, ukusebenzisa ibhange nge-inthanethi kuyasiza kakhulu ngoba manje kwesinye isikhathi singabantu ziningi izinto ezenzakalayo. Utholukuthi uyakhohlwa ukwenza ezinye izinto. So, ila khona ekungena khona-ke izinto ey'njengama-automatic payments okwazi ukuthi uyisethe i-payement ukuthi ngosuku oluwukuthi ngesikhathi esiwukuthi iphume imali kwi-akhawunti yakho iye la okumele iye khona noma iye hlampe kuloyo muntu ekumele iye kuyena. Mase kuba nama-transfers okwaziyo ukuthi kungadingeki ukuthi uze uhambise imali kuyona physically kuloyo muntu, kodwa ukwazi ukuthi ekugcineni egcine eyitholile ningabonanga even nangey'nhlamvu zamehlo, uyabona? So ukusebenzisa ibhange nge-inthanethi kusiza kakhulu isikhathini samanje, noma umuntu unebhizinisi kakhulukazi hlampe ukwazi ukuthi u-check-e ama-automatic payments ukhokhele ama-supplier nabantu .

Okokuqala nje engingakwenza ukukhuthaza okuqukethwe kwendawo emhlabeni jikelele, ngingasebenzisa ama-platform edijithali afana nezinsizakalo zokugeleza kanye nezokuxhumana ukuze ngifinyelele ezithameleni ezibanzi. Ngiphinde ngisebenzise ubudlelwano nabaculi bamazwe omhlaba ukuze ngithole ukufinyelela ezinkundleni zobuciko bamasiko ahlukahlukene.

Imithelela yabagqugquzeli bey'nkundla zokuxhumana ukuthi bayakwazi ukuthi konke abakushoyo nabakukhulumayo kungene ey'ndlebeni zabalandeli babo, kungene kuhlale ey'ndlebeni nabalandeli babo. So, yonke into abayishoyo, noma yonke into abayikhulumayo iyaba nomthelelo emphakathini, iyaba nomthelelo kuwo wonke umuntu. Ngoba manje uma ikwazi ukuthi batshele umuntu oyedwa something and lowo muntu loyo izwe leyo nto ingene ngaphakathi kuyena, uzoyihlulisela phambili naye kube khona abazomlalela ngaleyo nto leyo. So, uyabona nje?

Izinsiza zesikhathi esizayo ezihlakazekile zingathuthukisa ukufinyelela ngokusebenzisa izixhumi eziphakanyisiwe nge-AI, which is Artificial Intelligence. Ukulawulwa ngezwi kanye nokushintsha eziqwini ezincane. Kungaze kufike futhi nakubuchwepheshe okwazi ukuthi ubugqoke. Ngibona ukuthi kuyahanjwa, kuyiwa phambili.

Indlela abangabonisana ngayo ukuthi bazame indlela yokuthi benze imicimbi efana njengama-talent shows, okuyimicimbi ekwazi ukuthi ibheke ikhono emiphakathini. So, ngale ndlela le bazokwazi bavundulule ikhono, kube khona abantu abaphumelelayo nabasizakalayo emphakathini.

Ngiyacabanga ukuthi ukuxhumana ngemiqhafazo ikona okubukeka ngathi ikona osekuzohamba phambili kulesi khathi esiya kusona ngoba uma uthatha ukubheka akudli kakhulu ey'ndlekweni. Okokuqala nje akubizi kakhulu akufani nokuthi ufonele umuntu noma akufani nama-phone call. So uma ngithatha ukubheka kahle kahle ikona okuzoba ungqa phambili uma kuyiwa phambili kahle kahle.

Phela esikhathini samanje kubalulekile ukuthi singahlali ey'khathini noma endleleni yokwenza yakudala ngoba isikhathi siyahamba and ubuchwepheshe buya ngokuya buya ngokuya buyakhula. So, kubalulekile ukuthi ngizame ukuthi ngithole indlela yokuthi abafundi nabo kuloku abakusebenzisayo okuyizona iy'ndlela zokuxhumana lezi of which is ama-social media platforms. Ngibakhombise indlela e-right yokusebenzisa lezo y'nkundla zokuxhumana ukuthi baqhubeke nokufunda kwabo. Ngoba ziningi, baningi futhi abantu abafundisayo khona ey'nkundleni zokuxhumana, abakwaziyo ukuthi basize balekelele nothisha ey'fundweni zabo. And okunye-ke engingakhuluma nabo ngako ubungozi bokugxila kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana ngoba ubugebengu sebubuningi kakhulu umhlaba wonke nje jikelele ubugebengu sebubuningi kakhulu, la eNigizimu Afrika. So kungamele ukuthi abaqaphile baqaphele ebantwini abakhuluma nabo online noma ebantwini aba-engage-a nabo online bangayitholi sebesey'nkingeni.

Izinsiza ezihlakaniphile ziya zidala amandla e-AI and zixhumene zinjalo nje. Futhi ziguquguquka, zihlukanise impilo yansuku zonke ngesikhumbuzo nokusebenza kahle. Izitayela ezisemqoka zifaka usizo lwezwi ngesiLungu kuthiwa i-voice assistant and uma sekuba nokunye futhi okuyizindlu ezihlakaniphile okuyi-smart smart home automation ngesiLungu. So, ubuchwepheshe bezempilo obugqokwayo mase kuba nokunye okuningi. Kodwa-ke, lezi lezi zinto engikhulumayo ngazo .